Nxavo wa data hi wona wu vangaka xirhalanganyi ku va vanhu va tiphina eka inthanete, ina data ya durha. Data ya masiku lama yi xaviwa hi ntsengo wa le henhla naswona leswi swa hi sivela tani hi vanhu leswaku hi tiphina eka inthanete. Masikulama ku xava data swi tlula hi ku va munhu a ti kumeka a ri karhi a hakela mali n'hweti na n'hweti a kuma leswi vitaniwaka Wi-Fi leswaku or unlimited data leswaku a ta kota ku tiphina eka inthanete, hikuva ntsengo kumbe nxavo wa data wu le henhla.

Nxavo wa data ya Vodacom na Cell C wu hambanile swinene. Nxavo wa data wa wa Vodacom wu le henhla swinene naswona swa tika ku wu fikelela eka vanhu lava va nga riki na mali. Kambe mina ndzi nga xava nxavo wa data wa Cell C hikuva nxavo wa data wa Cell C wu le hansi naswona wu na mbuyelo wa le henhla, naswona laha mehe ni kumekaka kona netiweke ya Cell C ya khoma swinene ku tlula ya Vodacom naswona data ya Vodacom ya durha.

Ku va masiku ya data leri ndzi ri xaveke ya expire kumbe ku fika emakumu a swi ndzi tsakisi, kahlekahle hi ku ya hi mina kumbe hi mavonelo ya mina data a yi fanele yi nga expire kambe a yi fanele yi hela kunene loko yi nga se expire mara ya ha tele a ndzi fanele ndzi swi kota leswaku ndzi yi tirhisa hikuva ndzi nge koti ku xava data yin'wana kambe leyin'wana ndzi nga yi hetanga. A va fane va ndzi pfumelela leswaku loko data yi nga helangi yi nga expire ndzi ta kota ku xava data loko data ya mina yi herile.

Nxavo wa data masiku lama wu le henhla ene naswona wa durha. Mina ndzi tirhisa netiweke ya Telkom hikuva netiweke ya Telkom data ya yona ya xaveka swinene, naswona swi nga leswi swi hungutile leswi a ndzi hamba ndzi xavisa swona data nkarhi lowu a ndzi tirhisa Vodacom. Nxavo wa data eka Telkom wa antswa, naswona hi n'hweti kumbe vhiki rin'wana na rin'wana ndza swi kota ku xava data ya mavhiki mambirhi ku tlula eka Vodacom. Sweswiwani eka network leyi ni yi tirhisaka ya Telkom ndzi xavile data ya n'hweti ene yi ta heta n'hweti ndzi ta xava yin'wana n'hweti leyi landzelaka swi nga leswi ndzi xava data hi n'hweti.

Data ya tiselifoni hi leyi yi ku pfumelelaka leswaku u tirhisa inthanete ya wena kungari hi swilo swa ku fambisana na va Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram kumbe YouTube, kambe yi ku pfumelela leswaku u endla hinkwaswo hi ku angarhela swilo hinkwaswo leswi u nga ri ku karhi u swi lavaka hi nkarhi wolowo, ku nga ri hi ku ku pimela ku ri u yi tirhisa yini kumbe yini. Data ya cellphone yi pfumela leswaku u endla swilo swa wena hi ku hetiseka.

A ndzi ta hunguta matirhiselo ya mina ya data kambe swin'wana a ndzi ta swi endla, a ndzi ta hunguta ku nghena eka minchumu ya ku fana na social media, leswi kumbexana ndzi nga vulaka kumbexani ku hlaya tani hi va Facebook, WhatsApp na Twitter hikuva swi tirhisa data leyo tala. Kambe loko ndzi tirhisa swilo swa kufana na wolowo a ndzi ta tirhisa leswi va swi vulaka ti-Light Application.

Ku tirhisa Wi-Fi na ku tirhisa data swi hambanile. Vanhu leswi swi endlaka leswaku va tirhisa Wi-Fi ematshan'wini ya data i ku va foni yi endleriwe ku tirha swilo swo tala kumbexani sim card yi endleriwe ku tirha swilo swo tala, naswona data ya le fonini loko foni yo timeka u nge koti ku yi tirhisa hi foni yin'wana kumbexana eka khompyuta ya wena. Kambe Wi-Fi yi endleriwe ku tirhana na data kumbe ku khomisa network hi minkarhi hinkwayo, naswona a yi nge pfuki yi fanile na yo kumeka fonini hikuva network ya yona yi tshama yi khomile hi mikarhi hinkwayo, na nxavo wa kona wu hambanile naswona Wi-Fi u hakela hi n'hweti data u nga xava vhiki na vhiki.

Malume riqingho ra wena ri na xirhundzu xa data leswi swi tirha leswaku u kota ku tirhisa foni ya wena eka inthanete, inthanete yi lava data se eka foni ya wena leyintshwa va ku nyikile xirhundzu xa data leswi swi ta endla leswaku ku kota ku tirhisa foni ya wena ku endla endla swilo hinkwaswo swa muxaka hinkwayo leswi swi lavaka ku tirhiseliwa data na ku endla leswaku u endla leswaku foni ya wena yi va yi ri up to date kumbexana yi va yi ri enkarhini.

Leswi swi nga va ka xivangelo xa ku va data masiku lama yi va yi ri karhi yi durha ku nga va ku ri swivangelo swo fana na ikhonomi ikhonomi ya hina yi tlakukile swinene naswona minxavo ya minchumu yo tala ya durha swinene leswi swi nga vanga leswaku data kumbexani maxavelo ya data ya tlakuka naswona xin'wana xivangelo lexi xi nga va ka ku va xona xi endlaku leswaku data yi durha ku nga va ku ri vanhu vo tala masiku lama va tirhisa data naswona vanhu lava va endlaka leswaku data yi kumeka va nga vona ndlela yo endla mali hi ku va va tlakukisa maxavelo ya data hikuva vanhu vo tala masiku lama a ku na munhu loyi a nga ri ku ku laveni ka data vanhu hinkwavo va tirhisa data.

Vanhu vo tala masiku lama va tirhisa ngopfu data hikuva vanhu vo tala va ri lava va tshamaka va ri etifonini ta vona leswi swi ngetela kumbexani ku tlakusa nxavo wa data na matirhiselo ya vanhu hikuva loko u xavile data yo karhi va ku pimele masiku kumbexani ya nkombo kumbexani manharhu u fanele ku yi tirhisa hi xihatla leswaku yi kota ku ri yi hela loko ku fika masiku lama va nga ku pimela wona loko data yi herile u fanele ku xava yin'wani leswi swi tlakukisa maxavelo ya data na matirhiselo ya data laha tikweni ra hina swinene.

Leswi u nga swi endlaka ra wena ra le nyongeni hi ku tirhisa data i ku nghena eka inthanete hi ku tirhisa ti-website kumbexani ti-application leti nga le fonini ya wena to fana na Chrome, Chrome i ndhawu leyi munhu a nghenaka eka foni ya yena a secha xin'wana na xin'wana lexi a xi lavaka yi tirha ku fana na Google u nghena u secha xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka munhu loyi a nga na foni kumbexana riqingho ra yena ra le nyongeni a nga kota ku endla swo fana na hi ti-social media leswi swikombiso swa kona ku nga WhatsApp ku va a tihlanganisa kumbexana ku khumba vomakwerhu kumbexana ni vanghana emoyeni.

Munhu swilo leswi a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data i mahungu, mahungu wa kota ku ma kuma eka inthanete hi ku va u tirhisa data naswona u nga kota ku tirhisa data ku kamba swilo swa wena swo fana na hi timali eka inthanete kumbexana na ku lava mitirho wa swi kota ku yi tirhisa data leswaku u nghena eka inthanete u lava mitirho data u nga kota ku yi tirhisa nakambe hikuva u tirhisa minchumu yo fana na ti-social media leyi ku nga va ti-Facebook. Facebook wa kota ku yi tirhisa ku fikelela vanhu lava u va lavaku ku katsa maxaka ni vanghana kumbexani ku secha kumbexani ku lava timhaka ta tiko.

Data na matirhiselo ya Wi-Fi swi hambanile kambe a swi hambananga mahambanelo ya swona i ku ri data u yi xava nkarhi wihi na wihi loko yi herini kambe Wi-Fi i nchumu lowu u wu hakelaka n'hweti na n'hweti leswi swi ri hi vumbirhi bya swona swi tirha ntirho wun'we kumbexana ntirho wo fana hikuva hinkwaswo swi endla leswaku u kuma vutirhisiwa kumbexana u swi tirhisa for minchumu yo fana hinkwaswo lexi xi hambaneke i ku va ku ri data wa yi xava nkarhi wihi na wihi loko yi herile kumbexana ku yi ta tisa kambe Wi-Fi i xi lexi u nga xi xaveku nkarhi wihi na wihi kambe xana kambe wo hakela ntsena hikuva n'hweti yi herile kumbexani loko u la ku tlakusa.